Ne ke le tsebisa hore nkgono e leng yena makhelwane wa ka o na le bothata ka monana, ha kgone ho tsamaya jwale ne ke kopa ambulance e kgone ho tla ka pelenyana, e kgona ho mo isa sepetlele mme a ka tholahala pelaa metsing, le tla founa ha le le moo.

Dibese tsena di nthusa haholo ka, ha di di dijelong tse tlase, mme dia tsamaya mo ke dulang ha ho hlokahale hore ke ye hole kwa ho lo palama, di feta pela mo ke dulang nna.

Dintho tse ke tlang ho di sheba, tse ke tlang ho di lekolwa kapa ho di sheba pele, ke sebaka se re yang ho sona, ditshenyeho, matsatsi a lo ho reng tlo tsamaya ka ona, mokgwa wa dipalangwang, bodulo le polokeho, hobane ke tsona dintho tse e le horeng motho o tlameile a di shebe haholoholo ha tsamaya.

Tsatsing leo ke ile ka founela e mong wa batswalle ba ka hore a n-send-ele tjhelete, hobane mokganni ona kwatile haholo, mme ne ke sa tlo mo jwetsa hore o kgutlele morao re lo lata tjhelete. Ke ile ka etsa e be bobebe ka tsela eo.

Melao e e tlo re ba sebedise ditulo tseo tsa mabidi ha ba fihla ditliliniking le dipetlele, mme ba se ke ba tsamaya ka ka tsona hobaneng e tlo lematsa e tlo lematsa moruo wa naha.

Hei, lona bana ne ke le jwetse hore ha le qeta ho ja dikota tse tsa lona le phuteng bohlaswa ba lona, hobane ha se lona feela ba palamang tekesing, kea le kopa hoseng moo le tlo qabana le nna.

E, ne ke nahana hore bo ramakoloi ba nkele ditletlebo tsa setjhaba hloohong hobane qetellong ke bona be e lo reng ba ba fa tjhelete, mme kgwebo e tla senyeha haebe ba sa ba mamele.

Ne ke kopa hore, le se ke la lwanang ka hara tekesi hobane tlo qetelletse le sentse setulo seo, mme ha ke tsebe hore le batla ho bontsha setjhaba eng.

Ke ile ka tshoha haholo ke thola hore ke kentse batho tsietsing, mme ke entse sena ka ho ba hore ne ke tatetse lebakeng, mme e mong wa lelapa ona sa ikutlwe hantle. Ke ka hoo ne ke tlameha ho phakise tsa moo.

Hore o thole o bolokehile ho, Bolt kapa yona Uber ha o qeta ha o qeta ho palama Uber kapa Bolt hanghang, o send-ele e mong live location wa hae a kgone ho bona hore o kae, mme o check-e le registration number kapa tsona di-number plate tsa koloi, re kgone ho o fumana hore o tsamaile ka koloi e feng.

Ke nahana motho ha no kgona ho boloka tjhelete ya hae. Unless o le motho, o reka petrol-e kapo ona mafura a koloi a mangata, haholoholo ha ele hore mafura a koloi a sa theowile.

Ke tlo jwetsa mokganni hore a shebe tseleng, a tlohele ho ngangisana le batho ba palameng, hobane qetellong ba tlo mo lahlehisa tsela re thole se re le kotsing ya koloi hobane ba palami ha ba fellwe.

Eya ntate ne ke o tlo jwetsa hore dibese tse yang Durban di tholahala from ka eight until ka ten, then hona le tsa twelve until two, then hona le tsa five mantsibuya until seven. Mme tekete ka ngwe ke makgolo a mahlano.

Ntho e ke e etsang ke hore ke etse ke, hemele kantle. Ke eketse breath in and breath out. Hore ke se ka qetelletse e se ke tshiwile ke wele hara batho.

Nthwena e etswa ke hore neng neng ha hona tumellano bakganning kapa hona le tumellano e mong fela a ba kgetha hore atise hlooho, mme ebe ba ka diketsahalo tse ka reng tsona tse.

Re kile ra emiswa ke sepolesa sa sephethephethe, hobaneng mokganni wa rona o ne a nwele mme ebile a entse overload. Re le setjhaba ne re tenehile haholo hobane re mo kgalemetse hore a tlohele ho nwa mme a tlohele ho palamisa batho hobane tekesi e se tletse haholo.